Iye zikhona iinthelo ezisetjenziswa ukwenza imitjhoga yokulapha. Njengesikghopha i-alo iyatholakala imitjhoga elaphako.

Umtjhiso ngekhethu ube mkhulu khulu eminyakeni edlulileko nenyakeni lo. Akhange sibe nemvuno ezihle zesipinatjhi nezinye iintjalo ngenca yomtjhiso, usitjhisele khulu iintjalo zagcine zifile.

Ihabhula liqakatheke khulu emzimbeni womuntu, njengombana linamavithamini iinthelo ezidingakalako emzimbeni womuntu. Kubalulekile bona umuntu adle ihabhula okungasenani kabili or kathathu evekeni.

Iye imbuzi khulu. Asikho isiqiniseko sokobana zingahlala zingetjiwa, khona ungazama ukwenza amano wezokuphepha nanyana uzakhela indawo ephephileko nefihlekileko.

Enye yeenthelo ezihlanu engingazibala mahabhula, mapiyere, ma-orentji, mabhanana kanye godu

Ezinye zeendlela zokufumana amanzi wokuthelelela amasimu amakhulu. Kungaba kukwenjiwa kwamapetsi nanyana ama-borehole ngale kwalokho kungaba kufaka amajojo.

Okhunye okuyitheknoloji okungenziwa ukuthuthukisa ilwazi lezokulima. Kuberegiswa kweenkundla zokuthintana ekubizwa ngokuthi yi-social media njenge Facebook, nabo-WhatsApp nabo-TikTok kanye nezomrhatjho nomabonwakude.

Umbala webhanana usarulani obizwa

Iye umtjhiso lo ungenza kube nekghonakalo yokutlhayela ukudla eSewula Afrika ngombanyana zikhona ezinye zeentjalo ezingadingi umtjhiso.

nobangela walokho bangahluka hluka, kungenzeka kobanyana ikomo leyo bese iyidala nanyana igazi lelo ngilo elibangele kobanyana ikomo leyo inganambitheki kokufana.

Iye ukulima hlanukomdzwele khona kungaba nerhelebho ebalimini abanomraro nanyana abarhagalelwe sisomiso njengombana umdzwele uyathambisa.

Iyasiza lokha ekulatjhweni kwefuyo njengombana kukhona abodorhodere beenlwana.

Iziimvu ungazelusa ngaphandle kokuthenga izinja.

ngokuqinisekisa kobana uzivalele endaweni evikelekileko. Lapho iimbandana zomango ngekezikghone ukufikelela kizo. Uthi lokha nawuzilusako uzigade.

Mina ngithanda itjhakalaka eyenziwe ekhaya ngombana leyo ukghona ukuyenza kobanyana inambitheke wena ngendlela ofuna ngayo.

Makghono angabasiza ukobanyana bazithuthukise kezokulima nokobana bakwazi ukuthi ifuyo yabo bangayi tlhogomela njani, ukuthi bayandise njani kanye nokobanyana iinthelo zabo bangazinakekela ngayiphi indlela.

Awukho umehluko.

Mabhanana, mgade, ma-orentji, yipopo nepenapula.

Ngombana ingaba nomthelela emimbi kwezamaphilo wakho.

Iye kuqakatheke khulu lokho njengombana abasebenzi badinga ukuthi baphephe.

Lihabhula.

Imiphakathi yemaplasini elimako ingazuza khulu. Lokha imikhiqizo yabo nayingathengiswa ngaphetjheya.

Ukusebenza ebusuku akukaphephi begodu angiboni bona kuvumelekile.

Iye ngicabanga bona umuntu angayenza imali ngokuba nesimu ekulu yamadribe ngombana angawathengisa eentolo ezikulu ezisendaweni eseduze naye.

Babona ngathi mberego omkhulu begodu babona ngathi kubabuyisela emuva ngepilo.

Okhunye ukuhlambisa ifuyo kuyasiza ukobana ihlale iphilile ngombana iskhumba sayo siyavikeleka ematsetseni nemikhazeni.

Abalimi abonelwe mawuruwuru, awa abasekelwa ngokufaneleko.

Akubhali kodwana abanayo ikareko yokulima.

Iye isiphila eSewula Afrika sithunyelwe kwamanye amazwe wangaphetjheya singawaletha amatjhuguluko emnothweni wekhethwapha nange umbuso kungathatha amagadango.

Ngingafuni izimvu ngombana imbuzi ziliberego nokulahleka ziyalahleka begodu befuyo bayazeba lula.

Okhunye ukugula okuvamileko efuyweni bulwelwe beenqatha.

Khona akusese lula ukufunyana indawo yokulima, ngaphandle kobana ulime ejarideni lakho.

Iye ukubhora phasi kungasiza khulu ekuphunguleni ukutlhayela kwamanzi wokuthelelela.

Emasimini ngeemforweni.

Ngizabe amala ikhona indlela engiyaziko yokubuyisela izinto ekhaya nakuma sentambama ayikho.

Ungasela amanzi anetswayi bese utjhinga emtholapilo ngokurhabekileko.

Isiphila esithengwa khulu ngesimhlophe.

kwazo nokungalahleki.

Kusiza khulu ngoba kuphungula amathuba wokungaberegi begodu kukhuphula kuhlumise umnotho.

Iye kuqakatheke khulu lokho kuzokusiza ukubulala ama-bacteria angabakhona.

Iye ngingakghona ukuthola indawo ngiyihlawule, ihlanzeke bese ngiberegisa imbewu

Izenjiwa lezo kufanele kube ngezomphakathi ngoba kungiwo ohlala kileyo ndawo ene zizokusiza ukuvulela umphakathi wakileyo ndawo amathuba womsebenzi uthuthukise indawo leyo.

Iinkomo zesilarheni zihlinzwa ngemitjhini.

Iye batjho njalo bathi iya ngokobana ihlatjwe ngubani.

Akusilula ukuveza bona amathuna ngewakwenu namkha abantu bakwenu khabe bakhe enarheni ethileko. Lokho kuzokuthatha isikhathi begodu budinga ubugazi obugcweleko.

Mahlelo aphathelene nezokulima ukobanyana bangaqhuba njani endaweni abalimele kizo, nokobanyana izinto lezi abazilimako bangazandisa njani nokobana bangazivikela njani.

Kufumana amano wokobanyana umtjhiso lo ungehliswa njani nanyana kungavikelwa njani kobanyana kungasatjhisi ngendlela ekutjhisa ngayo le, nanyana kubanyana nanoma sekutjhisa ngale indlela ekutjhisa ngayo. Abalimi bangenzani ukobanyana lokho kungathinti kube nemiphumela emimbi ezintweni abazilimako.

Indima karhulumende yokukhuthaza abomma bona bazibandakanye kezokulima yona iyabonakala kodwana ayibonakali khulu. Khulukazi eendaweni zemakhaya.